Mo tikologong ya me bagodi ba tshegediwa ka ditlamelwana tsa pholo tse di akaretsang ditleliniki le dipetlele. Tse di fang kalafi ya malwetse a a tlwaelegileng jaaka kgatelelo ya madi, sukiri le mathata a pelo. Bagodi ba bona meriana ya puso mahala kgotsa ka theko e e kwa tlase. Mme gape badiri ba boitekanelo ba etela bagodi mo malapeng ka lenaneo la home-based care. Le fa go ntse jalo go santse go na le tlhokego ya ditirelo tse dingwe, lefapha la pholo le puso di ka tlisa ditlamelwana tse di kgethegileng tsa bagodi tse di ka akaretsang mobile clinic mo metseng e kgakala.

Go ya ka nna go bonagala go le botoka gore bagodi ba tlhokomelwe ke ba lelapa la bone. Lebaka la me la ntlha e tla nna gore ka gore lelapa le bafa lerato, boikarabelo le kgokgontsho ya maikutlo. Mme se o se dira gore bagodi ba ikutlwe ba le botlhokwa le go sa itsiwe. Sa bobedi, fa bagodi ba le mo malapeng ga ba ikutlwe ba kgotsa ba le nosi mme se se fokotsa bolwetse jo bo tswang mo maikutlong jaaka kgatelelo ya mogopolo le kutlobotlhoko. Sa boraro, tlhokomelo ya lelapeng e dira gore bagodi ba tswelele ba boloka mekgwa le setso sa bone ka gonne ba ntse ba na le balosika la bone le ditlogolwana le bana. Le fa go ntse jalo dintlo tse.

Mo setsong batho ba lebelela gore bagodi ba tlhokomele ke ba losika la bone segolo jang bana ba bone. Go lebelelwa gore bana ba tla nna le boikarabelo jwa go ba tlamela ka dijo, tlhokomelo ya botsogo gape ba solofela seriti, tlotlo le boikanyego mo losikeng ka gonne ba tsaya karolo e kgolo mo botshelong jwa malapa le mo setšhabeng. Le fa go ntse jalo boammaruri ga ntse bo farologane le se, ka ntlha ya maemo a ikonomi go tlhokega ditiro le kgatelelo ya botshelo. Malapa a le mantsi ga a kgone go tlhokomela bogodi ka botlalo. Bagodi bangwe ba fitlhelela ba tshela ba le nosi kgotsa ba ikaega.

Mekgwa le ditekanyetso tsa setso di re ruta gore bagodi ke karolo ya botlhokwa mo malapeng, mme go tlhokomela bone ke boikarabelo jwa lelapa le tsela ya go ba tlotla.

Seabe sa lelapa le setšhaba mo tlhokomelong ya bagodi se tshegediwa ke ditso tse di bontshang ka fa bagodi ba tlhokomelwang ka teng. Mo ditsong tse dingwe go gatelelwa boikarabelo jwa lelapa, fa mo tse dingwe go ikaega thata ka puso le mafapha a tlhokomelo.

Mo tikologong ya me bagodi ba tshegediwa ke ditirelo tse di farologaneng tse di jaaka ditleliniki le dipetlele tse di fang kalafo ya malwetse. Meriana ya puso e abelwang bagodi mahala, home-based care kwa bagodi bangwe ba etelwa ke badiri ba boitekanelo mo malapeng. Mananeo a dijo mo mafelong a a kgethegileng a thusang bagodi ba ba tlhokang dijo tse di maleba. Ditlhopha tsa boitlosobodutu tse di akaretsang diphuthego le diporojeke tsa bagodi go ba thusa go nna le botsalano le boitumelo.

Tse dingwe di a duelwa tse dingwe ga di duelwe. Mafelo a a ikemetseng a tlhokomelo ya bagodi gantsi ga a duelwe ke malapa kgotsa ke madi a phenšene ya mogodi. Le fa go ntse jalo mafelo a puso jaaka ditleliniki le dipetlele a abela bogodi ditirelo tsa mahala kgotsa ka ditheko tse di kwa tlase. Ka jalo bagodi ba tlhokomelwa ke mafelo a a kgethegileng a puso le a poraefete. Mme ditirelo tse di fiwang di akaretsa dijo, tlhokomelo ya botsogo pabalesego le boitlosobodutu. Go ikaega mo godimo ga mofuta wa lefelo go tlhomamisa gore ditirelo di duelwa kgotsa ga di duelwe.

Thulaganyo ya puso e simolola go tshegetsa bagodi ka ditirelo tsa botsogo le pabalesego. Mme e ka tokafadiwa ka go oketsa mafelo, badiri ba ba rutegileng le go netefatsa gore ditirelo di abelwa bagodi botlhe ka nako le ka tsela e e tshwanetseng. Ga re tla mo madi a bagodi ba a fiwang nna ke bona a lekanetse bogolosegolo ka gore bontsi ba bagodi ga ba sa thusa bana. O ka fitlhela e le gore bana ba bona ba setse ba bereka ke bona ba ba thusang. Madi a go e tla nna a mogodi a go ithabisa ka go ithekela ditlhako tse di mofutho jalo le jalo.

Phenšene ya puso e kgona go oketsa boleng jwa botshelo jwa bagodi ka go ba naya madi a tlhomologileng go itshwara ka boikemelo, go reka dijo le tlhokomelo ya botsogo. Mme e ka tokafadiwa fa ba ka ba okeletsa sengwe nyana go netefatsa go leka-lekana mo ditirelong.

Go ya ka nna ke akanya gore o ka netefatsa gore o kgethegile pele wa kgobokanya ditokomane go tshwana le ID, proof-u ya kago, dipampiri tsa banka, jalo le jalo. O ka kopa form-o wa tlatsa form-o ya kopo, wa tsenya kopo mo go SASSA morago ga foo wa emela karabo.

Phenšene ya puso e thusa go fokotsa morwalo wa madi mo malapeng le batlhokomeding. Mme boleng jwa thuso e e abiwang bo ikaega ka lekanyetso ya madi le ditirelo tse ditsweletseng.

Motho o simolola go amogela phenšene ya puso ka dingwaga tse sixty go ya kwa godimo. Dingwaga tseo di tlhophiwa ka ntlha ya gore ke nako ya go tsofala. Fa motho a se na bokgoni jo bo feletseng jwa go direla mme a tlhoka thuso ya madi o tshegetsa botshelo jwa gagwe ka yone.

Go ya ka nna re ka fetola tsela, go ka ba le baooki ba e leng gore ba ka latelela batsofe ba e leng gore ga ba kgone go fitlha ko dipetlele kgotsa ditleliniki. Ba ba latelela ko malapeng a bona. Fa motsofe a tlhoka go fitlha ko sepetlele kgotsa tleliniki o founela sepetlele se o ba romela mongwe a ye go mo thusetsa kwa lapeng la gagwe.

Re ka leka le go bafa madi a gore ba kgone go patela dinamelwa tse di ka ba tsayang ko malapeng a bona di a ba fitlhisa ko dipetlele. Mme di a ba tseya gape ko dipetlele di a ba busetsa gae kgotsa re ka dirisa dinamelwa tse di dirisiwang ko sepetlele tse di bidiwang ambulance. Mogodi ga a palelwa ke go fitlha kwa sepetlele a ka latiwa kwa lapeng la gae ka ambulance ya mo isa sepetlele ga a fetsa fela ya mmusetsa kwa lapeng la gagwe.